Khale a ku sengiwa homu kambe a ku pfukiwa ni mpundzu dyambu ri nga se xa homu yi bohiwa milenge ku hlantswiwa halaya ko humesa masi ivi ke masi ya kamiwa endzeni ka xibaketani kumbe ka ndichi ivi masi a ya ta vekiwa nyana masiku before ya tirhisiwa.

Ekaya huku hi sungula hi virisa mati hi wa chela endzeni ka ketlela kumbe endzeni ka poto ra le ndzilweni hi virisa mati ma hisa ivi hi teka ndichi hi faka huku hi chela mati lamaya mavilo loko hi heta kwalano hi hluva loko mati ya kha ya timuleka ha engetela hi chela man'wana mo hisa.

Masi ya pfuna vana hi leswi landzelaku vana va kuma matimba ya pfuna ku tiyisa matinyo ya pfuna hi miehleketo vana va kota ku ehleketa kahle yi pfuna hi ku tiyisa byongo.

Khale homu a yi dlayiwa lana a nkoveni va yi tlhava hi tlharhi a va nga fanelanga va khoma ncila loko va khoma ncila vanhu a va ta tirheka hi .

A ku ri ntirho wa vavanuna hikokwalaho ka ku muti ku rhangeriwa hi vavanuna.

Swa boha ku susa mavoya hi mhaka ya ku ri mavoya a ma dyiwi a ma fanelangi ku dyiwa loko mo dyiwa hi vanhu va nga tshuka va vabya se ni hikokwalaho ka ku va fanele va susa before ku ku endliwa nyama.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta mbuyelo wa swibyariwa hi ndlela leyi swibyariwa swi kota ku fika nkarhi wa swona swi nga fangi swi endlela leswaku swibyariwa swi saseka swi tlhela swi naveta swi endlela leswaku swibyariwa swi nga vaviseki swi nga dyiwi na hi vusokoti swi endla leswaku swibyariwa swi namba.

Ku tirhisa tikhemikhali bya nkarhi wo leha byi onha misava swi endla na leswaku swibyariwa swi nga ha kuli kahle swi onha madamu swi onha swilo swo tala a swi fanelangi ku hi tirhisa makhemikhali manyoro wa tikhemikhali nkarhi wo leha.

Loko a ndzi ri murimi mina a ndzi ta tirhisa manyoro manyoro lawa ndzi ti endlelaku ekaya ku fana na ma manyoro ya ya tihomu ndzi kota ku endla misava ya mina yi va kahle hikuva i swilo swa ntumbuluko.

Vanhu va nga tirhisa swilo swo fana na masalela ya swakudya masiva ya tihuku ku thyaka ra swiharhi.

Ndzi ta titwa ndzi karhatekile swinene hikuva manyoro lama a ma pfuna swinene swibyariwa.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna va mapurasi ku sirhelela swibyariwa swa vona leswaku swi nga onhiwi hi hi switsotswana leswaku swimilana swa vona swi kula kahle swi fikelela nkarhi loyi vanhu va ta kota ku tshovela.

Tikhemikhali yi onha misava ku thyakisa mati.

Ndzi ndzi sungula hi ku hlamusela leswaku tikhemikhali a ti kahle ni ku tiyisisa leswaku va nghenelela eka dyondzo kungu ri ku yingisela ntsena leswi swi ta pfuna leswaku va cinca ndlela ya vona yo rima hi ndlela yo sirhelela rihanyo ra vona.

leswaku rihanyo ra vanhu ri ta antswa ku ta basiseka mati vupurasi va ta sungula ku tirhisa tindlela ta ntumbuluko ku rima.

Swiphiqo leswikulu swa mbango leswi vangiwaka hi ku tirhisa ngopfu tikhemikhali i leswaku mati ya onheka laha ku byariwaku kona swibyariwa a swa ha mili misava yona ya onheka na yona yi nga ha swi koti ku ku swibyariwa swi mila kahle.

Ndzi nga hlamusela n'wana hi ndlela yo olova leswaku tikhemikhali swi onha mati a hi mati ntsena na misava ndzi tlhela ndzi n'wi endlela swifaniso leswaku a ta kota ku swi twisisa.

Loko va cincela eka tindlela ta vurimi leswi swi nga ta endleka i ku mati ya ta basiseka misava yi nge he onheki swibyariwa swi ta tshama nkarhi wo leha vutomi bya vanhu byi ta va kahle a handle ka nghozi ku nge vi na tinghozi evuton'wini bya vanhu.

Ndzi hleketa leswaku xivangelo lexikulu lexi endlaku leswaku va ti tshenga hi tikhemikhali hikokwalaho ku va lava ku swifuwo swa vona swi hatlisa swi kula va endlela leswaku swibyariwa swa vona swi nga dyiwi hi hi switsotswana hikokwalaho va tirhisa tikhemikhali manguva lawa.

Loko a ndzi ri murimi wa purasi lerikulu a ndzi nga ta tirhisa tikhemikhali hikokwalaho ka ku a tikhemikhali a ti kahle evuton'wini bya vanhu byi thyakisa mati byi dlaya misava a ndzi ta tirhisa ndlela ya khale leyi vakokwana wa hina a va tirhisa yona.

Ndzi na purasi eAfrika-Dzonga laha yi byalaka tidiriva, tidiriva leti ti tirhisa ku endla ya vhinyo, vhinyo ya hina yi xavisiwa laha tikweni ni le matikweni ya le handle hi tirha hi matimba ku endla vhinyo.

Leswi a ndzi ta swi byala eLimpopo a ndzi ta byala mi-mango ndzi byala nsinya wa ma-avocado, ndzi byala nsinya wa ma-orange ndzi nsinya wa mabanana ndzi byala mavele ndzi byala miroho.

A ndzi ta hlawula timanga ta valencia hikuva ti kula hi ku hatlisa naswona ti tsakela misava leyi nga ni mati.

Loko a ndzi fuwile tihomu ta nyama kambe tihomu ta mina a ti kuli kahle hikokwalaho ka ku kala ka mati leswi a ndzi ta swi endla a ndzi ta veketela mati ya mpfula a ndzi ta tirhisa mati hi vukheta a ndzi ta tirhisa mati ya tinsimu.

A ndzi ta byela malume leswaku leswi pfunaka leswaku swiharhi swi hanya e kahle ehandle ka swakudya ni mati i vutumbelo ku fana ni xibaya ndhawu yo va sirhelela eka ku titimela ku hisa mpfula na swilo swo biha vuhlayiseki ku va sirhelela eka swiharhi swo biha vuhlayiseki bya rihanyo ku fana no va cheletela.

Ina ndzi tshama ndzi vona buti leswi va swi endlaka va pfuka nampundzu va landza homu ivi va yi boha milenge ivi va hlantswela ku la ku nga ta huma kona masi va teka xindhichana va kamela koho masi va kamela hinkwawo masi.

Masi ya nkoka swinene naswona ya tirha swinene loko yi katsiwe kahle vatirhi va fanele va tirhisa swibya swo kahle leswi basileke ku aka xikhambo xa masi swibye swa ku hlantswa na ta homu na swidya swa masi swi fanele swi hlayisiwa nkarhi hinkwawo.

Masi ya nkoka swinene naswona ya tirha swinene loko yi katsiwe kahle vatirhi va fanele va tirhisa swibya swa kahle leswi basileke ku aka swikhambo swa masi.

Tihuku to hluviwa ntsengo wa mali yi le henhla hlaya hi mhaka ya leswaku ndzi tirhisa matimba ku ya hluva ndzi fanele ndzi tirhisa gezi ku tseleka mati yo ya hluva.

Ndzi languta leswaku mbewu ya mina ya ha ri kahle a yi vavisekangi a yi bolangi a yi na minchumu leyi nga twisiseki ndzi langusa leswaku ya ha ri exiyimeni lexinene kumbe e-e.

Vukahle bya crop rotation swi hlayisa vuswikoti bya misava swi sivela ku hahlaka ka misava swi tlakusa ntshovelo wa miri swi hungusa switsongwatsongwani.

Mavuyelo ya ku cinca ka maxelo eka swakudya ni vula yo pfumala yi vanga ndlala maxelo yo hisa ngopfu ma lovisa mirhi, tihangu ta ku tlula ndhawu, ndlela yo swi sirhelela i ku endla matende lama sirhelelaka swibyariwa i ku endla leswaku u va u ri na mati lama faneleke hi minkarhi yo yo hambana.

Leswi kombaku leswaku vatirhi emapurasini vatirha ehansi ka swipimelo swa kahle hileswaku va cela kahle misava va chela timbewu hi ndlela ya kahle va hlawula timbewu leti va fanele va ti byalwa va cheletela swibyariwa hi masiku hinkwawo va lava tindlela leswaku timbewu ti nga dyiwi hi swinyenyana.

Ndzi vona leswaku a swi lulamangi va fanele va tirha ni nhlikani leswaku swibyariwa swi ta kota ku kuma dyambu lerinene va ta kota na leswaku va kota ku chelela swibyariwa swa vona kahle mati ya nghenelela ka ha ri ni dyambu ka ha ri ni nhlikani ka ha hisa kahle.

Ina ndzi vona leswaku muholo wa vatirhi emapurasini yi pfuna eka ku fikelela swilaveko swa vona hileswaku a va xavi ngopfu swakudya va ti byalela vona ntirho wa vona i ku xava swilo leswi lavekaka emimitini ehandle ka swakudya mali ya vona ya va pfuna ku endla swilo swin'wanyana kambe, kambe ka timhaka ta swakudya va va va yime kahle.

A ndzi ta byela vatirhi va mina leswaku eka purasi ra mina a yi tirhisi tikhemikhali kambe hi tirhisa manyoro ya ya xintu ku biha ndhavuko leswaku loko vo tirhisa tikhemikhali swi ta onha mati a swi lulamanga for vutomi bya vona a swi lulamanga for misava a ndzi ta va byela leswaku va fanele va khoma kahle swibyariwa va nga cheleteli swilo leswi dlayaka swibyariwa kumbe leswi thyakisaka mati.

E-e a va holi mali leyi va fanelaku hi mhaka ya leswaku vatirha swinene vanhu lavaya vatirha dyambu ri kha ri hisa rilo hosi vatirha ku tlula vanhu vo tala va tirha ku vava va karhi va celetela va chela mati va tlakula swilo swo tika.

Swilo leswi a ndzi ta swi kombela leswaku vutshamo bya mina byi va lebyinene a ndzi ta kombela leswaku ku va na mubedo wa kahle ku va na ketlele ku va na hinkwaswo ni swi lavaka ku va na gezi ku tlhela ku va na mati leswaku ndzi ta kota ku hanya kahle hi hi mhaka ya leswaku ndzi nge swi koti ku hanya endhawini yo kala gezi na mati.